Myeni wam, iikhampani ezithembisa ngobutyebi ngokushesha azilunganga, zinobuqhophololo kwaye if sifake imali yethu bangayithatha bangasihoyi. Lena yindlela yokuba tsotse.

Ndingayiyeka loo akhawunti ndijonge ezinye kuba kaloku le andinokwazi ukuyiafoda.

Ndingamcebisa ukuba aqale ayijonge le nto ukuba izoba rayithi na kwaye ndingamcebisa ukuba ainvestigeyithe.

Inceda ukuba babanemali bakwazi ukuthatha izinto bangabhatalanga, bakwazi ukuba nemali esecaleni eza kubanceda, iyanceda ukuba bathenge ngalo kwezinye iivenkile.

Kubalulekile ukuba nomasingcwabane kule mihla kuba kaloku umasingcwabane uye akuncede akuthengele ibhokisi leyo uzonceda ngayo umntu loo ubhubhileyo. Kwaye baye bakunike nokutya okuzotyisa abantu abo bakhoyo emngcwabeni bakunike izixhobo zokunceda emngcwabeni.

Mntwana wam, umasingcwabane uza kunceda kakhulu, uza kunceda kunye nathi silikhaya. Uba kukho umntu ofileyo oswelekileyo uzokunceda ukuba amngcwabe umasingcwabane kwaye uza kunceda ukuba ungabi namatyala wemali ozowenza emacaleni.

Makazi, kuyingozi ukuya evenkileni kunetha. Nazi iindlela endingakunceda ngazo ukuba ukwazi ukuthenga i-airtime yakho ndingayanga evenkileni. Kukho i-mobile money account ekuncedisa ukuba uthenge i-airtime. Iyafumaneka lula kwi-intanethi kwaye amaxabiso wayo aphantsi kakhulu, ayafikeleleka kubani na.

Kukuba kaloku ukuthenga ikhaya kubalulekile, iba yindawo yakho apho uhlala ukhusekileyo khona. Ikhaya ayo nto nje ongayithenga. Yinto exabisekileyo ebomini bakho.

Inani labantu endingaba nalo kwistokfela sam ngabantu abahlanu kuba kaloku abantu abahlanu noko sokwazi ukuvisisana, kwaye abantu abaninzi kakhulu akuzubakho kuvisisana phakathi kwabo. Loo uzoza nengxelo yakhe, loo aze nengxelo yakhe. Kukanti xa nibambalwa niyakwazi ukuvisisana nihlale phantsi nithethe iphumelele into le niyiplenileyo.

Makazi, ezi khampani zinobungozi kakhulu ezi zithembisa ngobutyebi obuza ngokukhawuleza. Ndiyakucebisa makazi suyifaka engqondweni le. Yiyeke le khampani kuba iza kutshonisa, iza kutsotsa ithathe imali yakho ibaleke nayo.

UCapitec uyakunceda ukuba ufumane imbolekomali kuye kwaye amaxabiso wakhe aphantsi. Ungakwazi ukuthenga umzi, uwakhe uwugqibe, kwaye nezinye iibhanki zikhona. Ungancedakala kakhulu.

Iingenelo zika CashSend aziyityi imali kakhulu zitya nje imali encinane ungakwazi umenza uCashSend kwaCapitec nakwa-Absa naseStandard Bank nakwezinye iibhanki. UCashSend uyanceda ukuba kungatsalwa mali eninzi kwaye ukhupheka lula.

Mhlobo wam, thula kaloku. Le mali kaNSFAS wawuyinikwa iye iphinde itsalwe kwakuwe, leyo ayo nto imbi. Iza kunceda ukuba ungaveli ematyaleni ukwazi uqhubekeka phambili. Bazoyitsala le mali bagqithe ngayo. Thula, tshomi.